Batsofe ba kgola tjhelete tse nyane haholo, ka hoo, e tlamehile tjhelete ya bona e ba e ba palamang ka yona e be nyane. Hobane batho bana ba se ba tsofetse. Mme ba ka se dule ba ntse ba patala ditjhelete tse ngata kwana tjhelete tse hodimo. So, bakganni ke a, kopa, ke a kopa tswetswe. Batsofe ha ba ke ba patale halofo ya price tse tla ba tlamehang, ba di patale ha ba palama.

Monna monna pele o roba moo pele o roba moo, o ko tlohelle koloi eno. Ho na le bo abuti ba lokisang dikoloi tlasenyana mane haebe o bona hantle hore ho isa koloi toropong, o lo lokisa teng e le bothata. Ebile tjhelete tsa teng di le ngata. Ho na le ntate e mong. A re lokisang dikoloi tlasenyana moo ho ba abuti, bane ba mafahla be re ba tlwaetseng. Ha o ka ya moo, koloi ya hao e tla tla e le ntjha e.

Tsatsi leo kileng ka tsamaya le lelapa leso ka bese. Re ne re ya QwaQwa kwana. Ka beseng ka moo ho ne ho le monate, empa re ne re le bangata bese e tletse tswete. Ka hoo re ne re peteletsane. Jwale re tshwere mekotla e boima, batho ba bang le bona ba tshwere mekotla e boima. E neng ebile ke tlameha hore o beha hodima ka. Le ha feela re ne e le jwalo, re la .

Tsatsi leo ne ke qala ho utlwa koloi ya ka e ntjha ke le mokganni e motjha. Bakganni ba ne ba ntshwere hampe. Hona hono ka ha ne ke qala ho ba mmileng, ke ne ke tshohile hoba mmileng ke le moo ke nna eno ke se ke eme robotong, empa yona e ne e kwetse, ke utlwa bakganni se ke utlwa . Ba nlaela hore ke tsamaye hoba ne ke sa tsebe hore bona ha roboto khona e tla bula. Bana ba sentse ba ikakgela ka tseleng. Jwale nna ho latela melao ya tsela feela. Ho kganna ka kelohloko ke bao yaba ba ntlatselletse marata ke le tseleng, monna mateneng ke mametse .

Ha ne ke qala ho tsamaya ka sefofane ke ya kwana America. Ke ne ke qala ho bona ntho e jwalo. Ke ha se tsamaya hodimo kwana ke re bonela batho fatshe, ekare dikokonyana. Empa ke ne ke tshohile haholo hobane ha o re maru ke ana maru ke ana. Letsatsi lena ha o se o sa le bonele hole le tshosa hona hona hona hona. Ha re le ka sefofaneng ba re ne ba re tsebisa hore re tlameha re dule re le tjhatsi, re le malalaotswe, re dule ditulong tsa rona ka nako e nngwe le e nngwe. Ntle le ha motho a ikutlwa hore o tshwarehile, o hloka ho ya ntlwaneng.

Ho tsamaya leeto le le lelele la bese. Ke elelletswe hore batho ntho ya pele e ba e hlokang ke dijo. Eya tlala ya bolaya tseleng e telele. Ntho ya bobedi e ke elelletsweng. Batho ba hloka dintlwana hore kgafetsa le kgafetsa ba nne ba kgone ho ya ba lo ithusa. Ha ke tsebe na keng na keng. Mara empa ha ke le leetong le letelele ke ikutlwa le nna ke hloka ho ya ntlwaneng kgafetsa, empa ha ke le hae, nka kgona ho dula nako e telele, ke se hloke ho ya ntlwaneng ntho ya boraro. Ke elelletswe hore batho ba hloka dintho tsena tse kenywang ka ditsebeng hore ba kgone ho mamela dipina tseleng e telele ka ha di thusa ho ntsha bodutu. Di thusa batho hore ba itjhebelle taba tsa bona, ba seke ba sokodisana ba kgathatsana ka beseng.

Ntate bese ya hao e tla tsamaya hosane ka hora ya leshome empa o tlameha o be o le teng mona. Metsotso e mashome a mararo pele bese di tsamaya. Dinako tsa bese ya hao, di fana hore bese ya hao e tla fihla kwana Natal-a ka hora ya borobong mantsibuya. Ka hoo, o hlo lokise le dijonyana hore o tseleng kwana. O seke wa tloha wa sokola. Mme o reke dipanana ka ha di thusa ho thibela nako e telelenyana.

Dumelang ke maswabi haholo ho le tsebisa mara ha ke ya thaba hohang ka tshebetso ya lona. E se le nako e telele haholo, e tlamehile bese e fihle moo e moo re emeng teng. E se le metsotso e bile e latang hora re eme mona ha ona nko ho tswa lemina hohang. Ha re bone hore bese e tla hlaha ka ena nako ho ntso ho thwe fela, metsotso e mehlano, metsotso e mehlano, metsotso e mehlano e sale re eme.